Uma ukuthumela imali esihlotsheni sakho esihlala esigodini esikude imali ephuthumayo mobile money, iyindlela elula esheshayo nephephile ongayisebenzisa. Iyatholakala kalula ezindaweni zasemakhaya futhi iyasebenza ngisho nakumafoni alula. Uma kungenzeki ezinye izindlela zingaba ukufaka imali ebhange noma ukuthumela ngeposi, kodwa lezi zingathatha isikhathi futhi zibe yingozi.

Ukutholakala kwezinsiza zomuntu siqu njengezinhlelo zokugcina imali noma ama-apps wezezimali kwandisa ulwazi nokuqonda kwezezimali. Lokhu kwenza abantu bazethembe baphathe kahle izimali zabo futhi bathathe izinqumo ezihlakaniphile, okubasiza ukuthi basukumele phezulu ekuphatheni kwezimali zabo.

Ukusabela kwami kokuqala kungaba ukudideka noma ukukhungatheka. Ngicabanga ukuthi umshwalense kufanele usebenza ngokushesha, kodwa uma sengifunda ukuthi ukufa ngengozi kuhlanganisa isikhathi esifushane sokulinda ngingazizwa ngikhululekile kancane ngoba okungenani ezinye izimo eziphuthumayo zembulelwe ngaphambi kwezinyanga eziyisithupha. Lokhu kunganginika ukuqonda kangcono indlela yenkampani yomshwalense isebenza ngayo.

Ngizizwa ngikhululekile futhi ngijabule ngoba ukuthumela imali ngamaselula kwenza kube lula ukusiza isihlobo noma umngani ngokushesha noma ngabe behlala endaweni ekude ngaphandle kwamabhange. Lokhu kusiza abantu abaningi ukuba bathole usizo oluphuthumayo ngaphandle kwemigoqo yezindawo noma yesikhathi.

Lapho ngikhetha umshwalense wemoto, ngizizwa nginomuthwalo wokwenza isinqumo esibalulekile. Ngicabangela izinto ezifana nentengo yenyanga, uhlobo lokuvikeleka njenge-comprehensive noma i-third party ukuthi bazoyikhokha kanjani imali yomonakalo kanye nedumela yenkampani yomshwalense. Ngifuna uhlelo olungabhizi kakhulu kodwa olunikeza ukuvikeleka okwanele uma kwenzeka ingozi.

Ezinye zezinselele abantu abahlangabezana nazo lapho besebenzisa ama-platform emali ephuthumayo ezindaweni ezinenkinga zogesi noma inthanethi zifaka phakathi ukuphazamiseka kokuxhumana uma awekho amandla kagesi noma i-network ebuthakathaka. Abantu abakwazi ukuthumela noma ukuthola imali ngesikhathi. Izindleko zokusebenzisa ama-platform abanye abantu abanakho ukuthenga ama-smartphone noma ukukhokhela idatha yabo ye-inthanethi njalo. Ukuntuleka kolwazi lobuchwepheshe abanye abantu ikakhulukazi abadala bathola inkinga ekusebenziseni ama-platform ngenxa yokungabi nalo ulwazi lwesimanje.

Uma ngithumela imali kwilunga lomndeni endaweni yasemaphandleni, ngingakhetha inkundla efana no-MTN mobile money ngoba kulula ukuyisebenzisa ngefoni evamile ngaphandle kwesidingo se-smartphone. Iyatholakala ezindaweni eziningi, kufaka phakathi nasemakhaya. Ivikelekile futhi inikeza ukuqinisekisa komamukeli. Imali ingakasuswa noma isetshenziswe kalula ezitolo noma kuma-ejenti eduze.

Ekuqaleni ngazizwa ngijabule futhi nginethemba elikhulu njengoba sivule i-akhawunti esihlanganele. Ngangibona lokhu kuyisiqalo esihle sokwakha ibhizinisi lethu, kodwa njengoba siqala ukukhuluma ngezindlela zokuphatha le akhawunti kwavela umehluko emibonweni yethu kwangenza ngizizwe kancane ngikhungathekile. Nokho ngiyabonga ngokuthi sikwazile ukuhlala phansi sixoxe ngobuqotho ngoba ngikholwa ukuthi ukuxhumana okuvulelekile kuzosiza sithole indlela ephakathi esizovumelana sobabili.

Ukufaka imali kudiphozithi egxilile kwanginika umuzwa ukufeza neqiniso lokuthi ngilungiselela ikusasa labo kodwa ngakhathazeka kancane lapho ngizwa ngezinhlawulo zokuhoxa kusenesikhathi okwangikhumbuza ukubaluleka kokuba nesabelo semali esimile. Kwaphinde kwangifundisa ukuthi kubalulekile ukuhlela kahle izidingo zemali ngesikhathi esifushane ngaphandle kokuzibophelela esikhathini eside.

Yebo, kukhona ukukhathazeka ngokuphepha njengoba ukwebiwa kwemininingwane noma ukuthunyelwa imali kubantu abangavamile. Ukuze unciphise lokhu qinisekisa ukuthi usebenzisa ama-platform athembekile. Faka i-password eqinile. sebenzisa ukuqinisekisa kabili, two factor authentification futhi uqinisekise imininingwane yomamukeli kabili ngaphambi kokuthi uthumele imali.